Ngelishwa abantu abaphila okanye abahlala ezilalini basajongene nomcelimngeni ukufumana iinkonzo ezingxamisekileyo zikaxakeka ngenxa yezi zizathu zilandelayo. Ngenxa yemigama emide kunye neendlela ezingekho mgangathweni kubangela kube nzima ufumana ezi nkonzo. Uninzi lwamaphandle anengxaki noqhagamshelwano othi lwenze kube nzima ukuphumela ngemfonomfono. Ukunqaba kwezithuthi zikawonkewonke kwenza kube nzima kubantu abahlala emaphandleni wokuba bangaqasha isithuthi sibase kwidolophu ekufutshane ukwazi bafumane uncedo.

Inkxaso okanye ubonelelo lwezikolo ngokutya kubalulekile, ingakumbi kubantwana abasuka kumakhaya angathathi ntweni. Ezi zizathu zilandelayo zibangela kubekho eli phulo. Eli phulo lenzelwe ukunika abafundi ukutya okunezakhamzimba, bakwazi ukumelana nezifundo zosuku, iphinde ithethe ngqo nabantwana abanengxaki yonqongophalo lwezakhamzimba. Ukufumana rhoqo ezi zakhamzimba ziyancedisa kukhulo lomntwana , luphinde luncedise nasengqondweni ikwazi ukusebenza kakuhle imelane nezifundo.

Kubalulekile ukuba abantu abathandana besisini esinye bathathe inxaxheba kulwaluko oluthi lenzeke kwiSebe lezeMpilo, ngokwenza oko bangasinda kulosuleleko lwezifo. Kuthi kwehlise ulwasuleleko lwentsholongwane kagawulayo kunye nezinye izifo. Olu hlobo lolwaluko lwenzelwe ukwehlisa nenani eliphezulu lokubhubha kwabakhwetha kweli lizwe.

Ilizwe lijongene nengxubakaxaka yamakhwenkwe afikisayo athi axhaphaze amantombazana afikisayo. Ezi zinto zilandelayo zinalo ugalelo, ubume bendawo kunye namasiko nezithethe, unqongophalo lovelo kunye nenkcubeko kumagatyana aselula, nokukhulela kwikhaya elisoloko kukho umlo phakathi kwabazali bebangelwa kukusela utywala, nokusebenzisa amakhasi onxibelelwano ngendlela engeyiyo. Indlala nonqongophalo lwentswelangqesho lwandisa ezi ngxaki ilizwe lijongene nazo.

Ukuhlolwa kwabantu abahlala ezilalini rhoqo isengumcelimngeni omkhulu kwiSebe lezeMpilo ngenxa yeengxaki zongakwazi ukufikelela kwiSebe lezeMpilo. Ngenxa yemigama abayihambayo nonqongophalo lolwazi, nokunqaba kwezixhobo malunga neli sebe, lenza kunyuke amanani okusweleka koomama phambi kokuba babeleke okanye kwabantwana phambi kokuzalwa. Iye iphinde inyuse amanani wamantombazana amancinci okukhulelwa, anyuse nolosuleleko lwentsholongwane emphakathini esihlala kuwo.

Inkxaso okanye ubonelelo lwezikolo ngokutya kubalulekile, ingakumbi kubantwana abasuka kumakhaya angathathi ntweni. Ezi zizathu zilandelayo zibangela kubekho eli phulo. Eli phulo lenzelwe ukunika abafundi ukutya okunezakhamzimba bakwazi ukumelana nezifundo zosuku, iphinde ithethe ngqo nabantwana abanengxaki yonqongophalo lwezakhamzimba. Ukufumana rhoqo ezi zakhamzimba ziyancedisa ekukhuleni kwakhe.

Ndiyavumelana noDr Zulu, ukuzibandakanya kwamabhinqa neenkqubo zezolimo kuyalehlisa uhlukumezeko okanye obu bundlobongela busekelwe kwisini. Oomama abathatha inxaxheba kwezolimo ibenza bakwazi ukuzimela, bayeke ukuxhomekeka kubantu abangootata. Ithi ibuyise nesidima kumanina nabantwana esithe salahleka okanye sanyhashwa ngokujongelwa phantsi.

I-intrauterine yenye yeendlela ezisetyenziswayo ukukhusela amantombi aselula ekukhulelweni. Yeyona ndlela ilungileyo nekhuselekileyo.

Intloko eqaqambayo rhoqo enganiki siqabu ekuthiwa ziimayigreyinti ngokwasemzini yindlela ethi ichaphazele ngayo eluntwini. Ibangela intloko eqaqamba ngamandla yenza ungafuni ukudibana nemitha yelanga, ngamanye amaxesha ingakwenza isiyezi nokuphalaza. Le ntloko xa iqaqamba kakhulu ingonalo umgalelo kwidiphreshini, ngamanye amaxesha yenze umntu abe nezinto athi ayeke uzenza ezingavuselela le ntloko. Igalelo enalo kwimpilo yemihla ngemihla zingabangela uxinzelelo lwengqondo nokuba umntu abe nezinto ebekade ezitya ekumeleke eziyekile ngenxa yesi sifo.

Abantwana abakhulelwa besebancinane badinga uvelwano nokumanyelwa kunye nokungajongelwa phantsi. Njengotishala uqale uhlole isimo somntwana malunga nekhaya aphuma kulo, iminyaka, ibanga alenzayo kunye nenkxaso ayifumanayo ekhaya. Zame ufuna ukwazi iingxaki ajongene nazo ngeli xesha. Xelela umfundi ngezinto ezinoncedisana naye ezinjengeenkonzo zezempilo ezikhoyo, iinkqubo ezikhoyo ukukhusela amantombi asemancinci ukuba angakhulelwa.

Tamkhulu, ukusebenzisa icuba ngendlela egqithisileyo kuyingozi kwaye kungenza izifo ezinganyangekiyo, kwaye akupheleli ekuguliseni wena kuphela. Kuchaphazela nabantu ohlala nabo endlini kuba naba bantu uhlala nabo baye baphefumle lo moya udibene neli cuba. Izinto ezingadalwa kukusetyenziswa kwecuba ngokugqithisileyo zezi zilandelayo, ngumdlavuza wamaphaphu, icuba yeyona nto ehamba phambili ukwenza esi sifo. Unganaso nesifo sentliziyo, siphinde sidale isifo sesifuba.